Nna ke na le tletlebo ka mehla le matsatsi ha ke bulela seteishene sena sa radio hanke ke utlwa ditaba tse lo reng mohlomong di a nkama kapa di ama setjhaba sa bana ba heso kapa bokamoso ba rona. Ka mehla le matsatsi be ntse ke utlwa le bua ka batho bana ba tummeng ba mose ho mawatle. Eya ha se phoso ho tsebisa setjhaba ka bona, empa le reng ka dinaledi le dinaletsana tsa rona tsa hae mo? Tsona le re e be bo mang ba buang ka tsona ha lona diteishene tsa radio le sa bue ka bona? Setjhaba sa bona se tla ba tseba jwang? Se ba tshehetse jwang ha lona le sa bue ka bona? Ntlha enana e ha e ndule hantle.

Uh ke rekile data mona, data ena ho itswe e sebetsa matsatsi a leshome le metso e meraro ebile ke data sa feeleng for matsatsi ao a leshome le metso e meraro e dula e le teng e sebetsa. Empa nna ke e rekile ha ya nka le matsatsi a supileng e leng beke ya ba e se e qala e baiza-baiza e sokodisa. E ke ipotsang yona kore le e rekisa jwang ntho e leng hore le lona la e tseba hore ha ya loka? Hayi empa ha ke sa utlwisisi hore naa hobaneng le ka etsa jwalo. E ke ipotsang kore naa hobaneng ha le rekisa ntho le sa bue melao le melawana ya teng, le hore naa motho a tsebe hore naa ke eng ya e rekang.

Ngata, ha ke reka data ya diranta tse lekgolo ya ke eng qete kgwedi, ke e tseba e sebetsa jwalo. Empa kgweding tse pedi tse fetileng ha ke rekile le matsatsi a supileng, hayi hanke. Ke ipotsa hore naa ebe bothata ke eng, ho se ho etsahala eng ka data ya lona ha e se e feela ka pele? Kapa mohlomong ke tsela ya lona ya hore moreki a dula a ntsa a kgutla ka mehla le matsatsi a tlo e reka ho lona khampani ya lona e tsebe ho tswelapele e ruwe? Empa le reng ka batho bana ba rekang ho lona? Le reng ka ditokelo tsa bona?

Motswalle ke a bona o batla ho kenya nthwena e ba reng ke Wi-Fi. Empa ka mokgo di khamphani tsena se di di ngata ka teng tse nang le ditshebeletso tse, ke tlo kopa ho eletsa mohlomong o mpo o sebedise ena e leng hore nna ke sebedise. Hobane ha se theko tsa teng feela tse fatshe ebile le yona ha e sokodise. Ha hona mohlang o tla dula o ntso o sokodiswa ha motlakase o wele ebe wena o ntso sokola o sokola hore mohlomong di-computer kapa tsona di-phone di ka sebetsa kapa yona TV e ka sebetsa hobane wena Wi-Fi ya hao e sokodisa. O ska tshaba ho patala ha ho Wi-fi, hobane tjhelete e o e ntshang e tlo tswela wena molemo.

Tletlebo, ke dula ke reka data empa data enana ha e sa qeta nako, hobaneng e feela ka pele tjena? A ke le nhlalosetseng dintlha kaofela hore naa mohlomong ha ekaba nna ho na le ntho e lo reng ke kentse founung ya ka e qetang data ke eng, empa ke sa hopole hona ntho e kileng ka e kenya? Empa data e ke e rekang matsatsing ana ha e tshwane le ya maoba. E ka ba mohlomong le ile la ka la nyolla diteko le sa jwetsa bareki? Eo yona ke tlolo ya molao haholo.

Nna ha ke na mathata lore naa television-e e kenya mananeo a jwang, hobane ha e kare o bolulela ka seteisheneng se seng wa tola ho kene ntho e o sa e thabeleng, o na le kgetho ya hore o ka fetola wa bulela se seng se leng hore se tlo kenya ntho e a e thabelang. Motho le motho ha shebelle ntho e a e thabelang ebile re ka se kgethele batho hore naa ba shebelle eng. E nngwe re tlamehileng re hopole kore motho le motho ha patala licence ena ya television-e o e patala tjhelete ya hae. Ebile o na le tokelo tsa hore a ka shebella ntho e ratwang ebile e Hobaneng nka tlameha ke tletlebe? Ho tletleba ha ka e tla be e le hona ho hatella maikutlo le ditokelo tsa batho ba bang.

Kutlwile masepala hothwe o tlo kenya Wi-fi. Nna ke rata ho eletsa batjha ka bohlokwa ba Wi-Fi ena, hore ha ba seke ba dula ba ntse ba shebane le tsena tsa di social media ka Wi-fi. Dintho dingata tse ba ka di etsang. O ka e sebedisa ho apply-a mosebetsi, o ka e sebedisa ho batlana le sekolo, kapa mohlomong wa e sebedisetsa ntho tsa bohlokwa ka tlung. Dintho dingata tse loreng internet-eng mona se di le teng, ebile Wi-fi e tla o thusa hore o tlohele ho tsamaya o ya mane bo di-library, toropong, kapa dibankeng o lo batlana le Wi-fi ya

Ke ipotsang yona kore naa data yaka e ile kae empa nna ke sa e sebedisi, e qetwa ke eng? Ekaba ho na le dintlha tse ding tse lo reng barekisi a ba re jwetse ka tsona jwalo ka bareki? Le ho na hobaneng ha o rekile data o sa e sebedise empa hara mpa bosiu ha o re o a sheba e nyametse ha e fedile, ha o tsebe naa ile kae? Ena e etsa ke ipotse dipotso ka bareki, hore e ka ba ba na le nnete naa?